Ubaba uzila ukudla ngemva kokulahlekelwa ngunina. Kungenzeka kube sisenzo somuntu mathupha, okungenzeka sisuka emikhubeni yekolo nofana yamasiko yokulila, nofana njengendlela yokutjengisa ukudana nokufuna ukududuzeka.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana angazi bona irasu iyini.

Ikambiso yokuthiya umntwana ibizo inemikhakha eminengi, begodu iyahlukana emasikweni nemindeni. Ngokuvamileko kufaka hlangana ukukhetha ibizo, kungenzeka kube nomnyanya wokuthiya ibizo, begodu kanengi kufaka hlangana amasiko, izenzo ezifanekisako kanye neembusiso. Ababelethi bavame ukucabangela izinto ezifana neehlathululo, umdumo, amasiko womndeni, nokuqakatheka kwamasiko lokha nabakhetha ibizo.

Isinanazelo yimbongi etjhugulula, namkha ehlathulula isbongo, namkha isabizwana esinikela ilwazi elinabileko ngemfanelo namkha ubujamo baso.

Abosotjherere ziincwethi zokuphatha, eziphatha imisebenzi ehlukileko ukusekela abantu nofana inhlangano.

Idwendwe mtjhado wamaNdebele wesikhethu.

Inyoka silwanyana esinganazinyawo esinomzimba omude, omncani umbozwe ngamacabunga.

Isititirimba isembatho esimbathwa nakumbathwa iingutjana zeskhethu.

Usosokana ngubaba uthetheko.

Ipelesi mumuntu othunywako namkha ngumuntu omthumezelako langaleli othathwa ngalo.

Umntwana nasele abelethiwe uthiywa ngebekhabo omncani igama begodu uyabikwa nemadlozini.

Imvabayenyana yikonyana encanyana esanda kuzalwa.

Incagu mlandelande wamagama nofana imidumo okukholelwa bona inamandla, womlingo lokha nayikhulunywako nofana nayivunywako kanengi ngaphakathi kwesiko nofana ukupela

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana angazi bona umafumeza yini.

UnoFikile, unoWethu, uSimanye, unoThando, uMtjhakazi.

Bafike baphahlaze irhabha emnyango.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana angazi bona umlingakobe khuyini.

Umqwebu yinyama yekomo eyomisiweko.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana inaka angazi sisembatho esinjani.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana angazi bonyana ikghororo yini.

Iinkomo zedini ezikhitjhelwa umlobokazi zimbili.

Yikomo ekhitjhwa lokha ubaba nekazokulobola umfazi.

Vane bendre emzini owodwa.

Vane kumntrazana agcina isiko leskhethu.

Uzila unyaka woke.

Vane kumntrazana owendre ekhenu.

Umma kufanele aziphathe kuhle begodu ahloniphe nendoda kwakhe.

Ungcwatjelwa ekhabo ngombana akakendi.

Bonake bazila iinyangana eziyisthandathu.

Naye uzila unyaka woke, njengomma nekazilu unyaka woke.

Ingwani kanengi vane ithwale ehloko bobaba.

Itjholo yingutjana embathwa bomama emahlophe ekhombisako bona bendrile.

Ziinyathelo ezimbathwa eenyaweni ezivulekileko.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana itjhorholo angiyazi bona khuyini.

UNcema, uNomhlekhabo, uKarisa, uNdlelehle, noFanezile.

Ngumma obeletha indoda kwami engithetheko.

Ibherede yingwani ethwala ehloko eronjwana begodu ithwala bafazi.

Abomalume ngibo abakhambisa ihlelo lamalobolo.

Zilitjhumi nambili nazipheleleko iinkomo zamalobolo.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana ikomo yesithole sakomisa angiyazi.

Lithunjana lomntwana nalomileko bese-ke liyawa.

Angifuni ukukhuluma amanga kodwana isidonodono angisazi bonyana yini.

Usomkhulumi ngumuntu othunywako ukuthi akhulume iindraba, akhulumela umuntu amthumileko.

Ingungu mumuntu omfitjhazana ongakhuliko, kodwana okhulela ngaphakathi.

Awa angivumi, abobaba abasimbathi isithimba ngombana bomma

Iyathathwa iyokwenjelwa emgodini.

Uzila ukungayi emgcwabeni yabantu, begodu uzila nokungahlanganyeli nabanye abantu.

Ifengwana yipembe ebetjhwako nakunomnyanya, namkha nakunequde, namkha nakugidwako, kugidwa ngeskhethu.

Umhlolokazi mumuntu obhutjelweko.

Irhabi isembatho sesikhethu esimbathwa bentazana lokha nabagidako.

Isikotjhi isembatho sesikhethu esimbatha ngaphasi, simbathwa bentazana lokha nabayokugida.

Umdzegana sirholwani esincani esimbathwa edinini, simhlophe nanyana sinzima. Simbathwa bentazana lokha nakunequde phakathi kweveke.

Umnayilani isembatho sesikhethu, esimbathwa bentazana lokha nakunequde.

Umgari nawo isembatho sesikhethu, lokha nakunequde abentazana bayasimbatha.

Umadalanyana mumuntu osele amdadlana begodu owaziko zoke izinto zesikhethu.

Umbhalo yingubo yesikhethu ibonakala ngemibala yayo emibalabala begodu kanengi ihlotjisiwe ngobuhlalo. Ingubo le yincenye eqakathekileko khulu yamasiko wamaNdebele begodu imbathwa ngesikhathi seminyanya yesintu.

Unokhethwabo ngumuntu okhethiweko ozokukhamba nomakoti, lokha umakoti nekathathwako.

Umtshurhwana yingutjana encani embathwa emahlombe, ingutjana le imbathwa bomama abathethweko ukukhombisa bonyana bathethwe.

Isihlohlo itjhila leli nebaliberegisako lokha nebaminya utjwala besintu.

Umncwazi buhlalo lobu obumbathwako emzimbeni, lokha nakunomnyanya nofana nakugidwako.

Umkhala buhlalu obumbathwa masokana ehloko lokha nabagodukako.

Unomahlonjana mumuntu ohola amasokana, lokha nabagodukako basuka entabeni.

Unomatlawana mumuntu ovane abonga.

Izembatho zesintu zamaNdebele ziqakathekile, ngombana zisebenza njengelimi elibonwako. Ukukhuluma ngeminyaka, ubujamo bomtjhado kanye nobujamo emphakathini. Imibala ekhanyako kanye namaphetheni wokwenza ubuhlalu obuyinkimbinkimbi, akusikho ukuhlobisa kwaphela, zineenhlathululo ezifanako ezitjengisa amagugu wamasiko neenkolelo.

Isiko lisamba sokuziphatha okufundiweko kwesiqhema sabantu, okuvamise ukuthathwa njengesiko lalabo bantu begodu kudluliselwa ukusuka esizukulwaneni ukuya esizukulwaneni. Amasiko lihlelo elihlanganeko leengqondo, elihlukanisa amalunga wesiqhema esithileko nofana isigaba sabantu kesinye.

Izembatho okufaka hlangana izambatho zesintu ziveza begodu zibumbe ubunikazi. Ngokuveza ukuhlobana kwamasiko, ubujamo bezenhlalakahle kanye nesitayela somuntu mathubha. Isebenza njengelimi elibonwako elikhuluma ngokuba yincenye, amagugu nokuziveza komuntu mathupha.

Ukudla okudumileko emasikweni wamaNdebele, yisitjwala, umdoko oqinileko owenziwe ngesiphila. Kukudla okujayelekileko, kuvamise ukuphakelwa nemirorho ehlukileko inyama nofana ama-stew.

Ilimi engilikhulumako ekhaya siNdebele, ngikhuluma ilimi leli, ngombana ekhaya simaNdebele soke umma kanye nobaba.

Iye, kunembile ukutjho bona umvumo ungatjengisa imvelaphi yomuntu. Umvumo kanengi uhlanganisa ubujamo bamasiko bezeenhlalakahle kanye nomlando wabasunguli wabo nabalaleli wabo. Kungaba lithulusi elinamandla lokuveza ubunikazi, amagugu namava avamise ukubunjwa yindawo yomuntu.

Inaka sisembatho esimbatha ngaphasi bomma.

Iphotho zizinto abaziberegisako lokha nabaphotheleko.

Iphephethu sisembatho

Ibhetjha

Isithimba sisembatho esimbatha bentazana nabomma.

Ingutjana ngesikhethu imbatha bomma nabogogo.

Iporiyana isikhunjana esimbathwa bobaba esilengelela entanyeni.

Amapatlagwana kukudla kwesikhethu okuphekwa lokha nakunomnyanya.

Umtjhotjho amavutho wotjwala lokha nabenza utjwala besintu.

Ibhengela mhlobiso ombathwa ezandleni othungwe ngobuhlalo besikhethu.

Abonambasikhambe ziinyathelo ezimbathwa bomma, bogogo nabentazana lokha nakunomnyanya namkha nakugidwako.

Amacici ngilawa ambathwa eendlebeni ambathwa bentazana, nabomma nabogogo.

Ibherede imbathwa bomama namkha abentazana namkha abogogo lokha nakunomnyanya.

Idzila isinjana embathwa bomma abathethweko, imbathwa ezandleni, entanyeni neemlenzeni.

Amatshega zizembatho zesikhethu ezimbathwa bomma nabogogo.

Iyerhana isembatho sesikhethu esimbatha masokana.

Umngenjana isembatho sesikhethu esimbathwa bomkhulu lokha nakunomnyanya.

Ingwani ngile embatha bobaba nabomkhulu lokha nakunomnyanya.

Ikghororo isembatho esimbathwa bobaba abathetheko.

Umlingakobe ngumuntu ophekelela umkhwenyana lokha nakayokuthatha.

Inyoka isembatho sesikhethu esimbathwa bomma.

Inyoka imbathwa lokha amasokana aye entabeni ngegwabo.

Incagu isembatho esimbathwa bogogo lokha nakunomnyanya.

Isititirimba isembatho sesikhethu esenziwe ngesikhunjana sesilwani esimbathwa lokha nakuyokugidwa simbathwa bentazana.

Awa, abobaba abakavumeleki bona bambathe isithimba ngombana isithimba isembatho sesikhethu esimbathwa bomma.

Isiqobotjhelo yisinjana encanyana eqobotjhela ingubo nofana umbhalo.

Itjholo yingutjana embathwa emahlombe. Imbathwa bomma abathethweko ukukhombisa bona bathethwe.

Icuba isembatho sesikhethu esembathwa bentazana.

Irasu yipotwana eberegiswa lokha nakunomnyanya eberegiselwa emlilweni obaswe phasi.

Irhabi isembatho sesikhethu esembatha bentazana lokha nabagidako bagida ngalo begodu limbathwa bentazana lokha nakunequde.

Isikotjhi isembatho sesikhethu esimbathwa bentazana lokha nabayokugida equdeni.

Umdzegana isirholwani esincancani esimbathwa edinini. Simbathwa bentazana phakathi kweveke lokha nakunequde.

Umnayilani mumuntu ojamela umnyanya lokha nakunomnyanya.

Umgari mncamo omude ombathwa bogogo ehloko lokha nakunegwabo.

Umadalanyana mumuntu osele othombe kade.

Umbhalo yingubo yesikhethu enemibalabala eminengi embathwa lokha nakunomnyanya lokha nakunequde lokha nakunomtjhado.

Unokhethwabo mbhalo wesikhethu.

Umtshurhwana yingutjana embathwa phakathi kweveke bentazana lokha nakunequde ukukhomba ihlonipho.